Ikwetlisa ho bohlokwa haholo batswalle. Ho ba ho ka etsa hore o ikutlwe o thabile ka nako tsohle, o sebetse hantle mesebetsing ya hao ya sekolo, o boele o shahle mmeleng, o phele hantle ka nako tsohle.

Game tsa mofuta ona, ke nahana hore ha dia tshwanela bana, ke dipapadi tse e leng hore di ka baka mathata a kelello kapa tsa tshwara bana, mme maitshwaro a bona a se be maitshwaro a lokileng. Ngwana a ka hola a bona papadi eo e le ntho eo, a tlamehang ho e etsa ha bapala le bana ba bang mme e be o lematsa bana. Kapo ngwana a ka hola a sa tsebe hore bophelo ba batho bo bohlokwa. Madi le ho bolayana ha se ntho e lokileng.

Ho bohlokwa ho bapala dipapadi le ho ikwetlisa, ho ba dipapadi di o fa boitlhompho, di etsa motho a itshepileng. Sena se bakwa ke hore dipapadi di na le melawana le dipehelo, le maikarabelo ao tlamehang ho a nka. Mme sena se tswela motho molemo haholo ha a se a hodile hore e be motho ya itlhomphang ya nang le maikarabelo. Mme ho bohlokwa hore batjha ba ikwetlise mme ho be le moo ba nkang karolo teng, mane dipapading tsa rona le boikwetlisong hore kamoso e tle e be batho ba nang le maikarabelo, ba itshepang.

Ke ile ka fitlhella monyetla wa ho ba mohlodi papading e bitswang dibeke. Ke ne ke le motlotlo haholo ho ba ke ile ka hlahella ka mahetla dipapading le ho emela sekolo. Ke kgotsofetse haholo, ebile ke motlotlo ka nna ho fihla ha jwale.

Ha ho na monate o fetang ho win-a ha o betjhitse le sehlopha seo se latelang. Malebela ke hore, sheba ka mokgwa oo sehlopha se bapalang ka ona, o shebe le sehlopha seo se tlo bapala le sona. Mme hammoho jwale e be o qalella ho sheba hore na kamehla ha di bapala, di bapala jwang mme sepheto sa teng se qetella e le se jwang. E be ha jwale hee, o tla leka-lekanya hore ho betjheng wa hao o tle o kgone ho win-a.

E le hore bana ba tle ba latele ditaelo ka hloko, ba se iphumane ba tswile dikotsi ha ba ikwetlisa.

Pele mmuso o ka etsa ditsi moo ho ikwetlisetswang teng. Mmuso o leka ho etsa kgoeletso mme o rute batjha ka boikwetliso le bohlokwa ba teng pele ba ka etsa sebaka kapa dibaka tsa moo ho tla ikwetlisetswa teng. Sena se lokela hore se be hohle se phatlalatswe diyalemoyeng, e le hore ba tle ba tsebe ho bona hore ke batjha ba bakae ba fumanang thahasello le tsebo ya tsena tsohle pele ba ka etsa moo ho ikwetlisetswang teng.

Kamano e qala ho tswa phapusing mme e be ha e fihla lebaleng ya tota. E ba kamano tse ntle haholo, ho ba jwale titjhere le ngwana sekolo se ba tlwaelane haholo. Tlwahelo empa e ntse e tsamaya le hlompho, e ba kamano e hlwekileng e nang le hlompho, e etsang hore ngwana a se be le tshabo le ha le mabaleng. Ke kamano e batlang e le kamano e batsi ha ho le ho.

Phepo e nepahetsweng, ke ile ka e rupellwa ke e mong wa ba rupelli kapa mokwetlisi eo re ne re sebetsa le yena sekolong hore thusa ho ikwetlisetsa papadi ya dibeke. Mokwetlisi o ne a re bontsha ka nako tsohle, hore phepo e nepahetseng e bohlokwa ho le hokae. Mme ho le jwalo, ke ile ka bona phetoho mmeleng, ho ba matsatsi ha ntse a tsamaya, e ne re ha re matha e be ha ke sa ba le hore nka ikutlwa eka nka hlatsa kapa e ka sefuba se a . Ke ile ka ikutlwa ke kwetlile mme ke shahlile haholo ka lebaka la phepo e ntle.